Poifo e farologana go ya ka ditso tsa malapa, mo go mangwe e akaretsa go apara diaparo tse dintsho, go ithiba mo meketeng, go sala fa godimo ga madi kgotsa legae, le go ikgaoganya le batho. Ke nako ya tlotlo, kutlobotlhoko le go akanya ka botshelo jwa motshegiwa.

Mo moaparong wa setso, se se ke dikarolwana tse di jaaka le ditlolo tse di dirisiwang go tlisa style, go phatsima le go tlhama ponalo e e kgethegileng. Diaparo ka botsona ke karolo ya motheo ya diaparo, fa le ditlolo di tlisa bokgoni jwa go dira gore moaparo o nne le mokgwa, boitumelo le bokgoni jo bo fetang jwa go apara fela. Ka fa tlase ga maemo a setso, le ditlolo di ka bontsha maemo a setšhaba, botswerere jwa motlhami kgotsa bogolo jwa moaparo.

Nako ya poifo mo setsong sa me e ka tsaya dikgwedi tse tharo go ya go tse tshelela, go ya ka kamano ya motho le yo o falotsweng le setso sa lelapa. E botlhokwa ka gonne e fa batho sebaka sa go gopola le go amogela tshenyo, go fola mo pelong le go tswela pele ka botshelo ka tshiamo le tlotlo. Poifo e thusa go tsenya tshiamo mo botshelong jwa lelapa le go netefatsa gore kutlobotlhoko e a bonwa.

Nkoko o na le seabe se segolo mo go tlhokomeleng masea a a sa tswang go tsholwa ka lebaka la kitso ya gagwe ya setso le mekgwa ya setso e e amang botsogo jwa lesea le motsadi. Dikokomana tse di farologaneng di tlisa dikgakololo tse di botlhokwa mabapi le dijo, tlhokomelo ya lesea le ditsela tsa go itshireletsa . Kitso e e tswang mo bogareng jwa setso, e thusa go tlhokomela lesea ka botswerere le kutlwelobotlhoko. Fa dingwao di thusa go netefatsa gore go dirisiwa mekgwa e e amogelesegang le e e tshwanelang mo motsading le lesea go tlisa botsogo jo bo botoka le botsalano jo bo nonofileng mo malapeng.

Batsadi ba ngwana ga ba tshwanela go tsena mo mererong ya magadi a ngwana wa bone, ka gonne magadi ke nako ya poifo le tlotlo e botlhe ba ba amegile ba tshwanelang go tsaya karolo .

Ee, re sa ntse re bona bagolo mo metseng ya rona ba na le maikarabelo a go fa kgakololo, go aga setšhaba, le go nna le disupi tsa boitshwaro jo bontle. Ditshwanelo tsa bone di akaretsa go tlotliwa, go tlhokomelwa le go tsenelela mo ditshwetsong tsa setšhaba. Bagolo ke motheo wa setšhaba.

Moaparo wa setso o farologana le wa gompieno ka gore o supa ngwao le boitseanape, mme o dirisiwa mo meletlong ya setso. Moaparo wa gompieno o latela fashion-e e ya letsatsi le letsatsi, le fa go ntse batho ba sa ntse ba tsaya moaparo wa setso tsie ka gonne o tshwere botlhokwa mo go supeng boitshupo le boswa jwa bona.

Fa re bua ka bojalwa jwa Setswana, re bua ka tsa setso tse di dirwang ke baTswana go tswa mo dijong tse di jaaka mabele, dikgobe kgotsa . Bojalwa jono bo dirilwe ka ditsela tsa setso mme bo tumile mo meletlong ya setso jaaka moletlo wa ngwaga le ngwaga, magadi le dipoko tsa boswa. Mefuta e e tlwaelegileng ya bojalwa jwa setso e akaretsa bojalwa jwa mabele, khadi. Khadi ka dinako tse dingwe e le mookodi wa bojalwa jwa setso. Maikutlo a baTswana ka bojalwa jwa setso, bojalwa bo, bo ne bo sa dirisiwe fela jaaka senwelo mme gape e ne e le karolo ya tumo, boikarabelo le go abelana mo setšhabeng.